Isikhathi esasilinda nomakoti sasingeside kakhulu, konke nje kwathatha umzuzwana embalwa. Singasho ukuthi engangosuku umthelela waba muhle kakhulu wonke amalungiselelo ahamba kahle. Akukho neze okwasithikameza ezintweni esasifisa ukuzenza, singumndeni sajabula kakhulu. Sathokoza konke kwenziwa ngendlela okwakuhlelwe ngayo. Umakoti naye wayethokozile ngakho konke okwenzekile, kwenzeka ngendlela ayefisa ngayo. Umshwalense wakhokha ngesikhathi wakhipha konke owawukuthembile ngesikhathi kusabhaliswa. Akukho okwashoda konke kwahamba ngohlelo nangesivumelwano okwakuvumelwene ngaso. Imali bayikhipha ngesikhathi nako konke, ababesithembise kona. Akukho neze nokuncane okwasenza saxabana nabomshwalense. Bazegcina zonke izethembiso zabo, basenza isiqinisekiso sokuthi konke sikuthola ngesikhathi esfanele.

Ngingameluleka ngokuthi asebenzise iwebhusayithi yalapho afake khona isicelo semalimboleko. Mengena kwiwebhusayithi a-create-e iphrofayili yakhe noma enze iphrofayili yakhe. Ukuze ezokwenza isiqinisekiso sokuthi yonke into ayenzayo iphephile nokuthi imininingwane iyahambiselana . Mese eyabheka phecelezi loku esithi ukuthi isicelo sakhe siphumelelile noma . Mengalutholi usizo olwanele lapho ngingamluleka ukuba akafake i-ephu yakuyo leyo ndawo abole kuyona. Okanye athathe inamba yakhona noma isikhahlamezi axhumane nabo. Ngaleyo ndlela konke kuyoba lula futhi ngaleyo ndlela zonke izinto zizophepha. Ayikho imali yakhe eyolahleka okanye imininingwane yakhe eyothathwa izigebengu. Konke kuzophepha enze isiqinisekiso semininingwane yakhe yokuthi iphephile, nemali masingena iyongena ebhange lakhe.

Ngingehlisa umoya ngizame ukuqonda isimo engingaphansi kwaso. Ngizame futhi nokulalela nengikutshelwayo ngiqonde ukuthi yini ebambezelile noma ebambile ukuthi izinto zihambe ngendlela ekwakuvumelwene ngayo. Ngibe sengiyalalela ukuthi umthelela uyini, ngizame ukuthola ukuthi yini esingayenza ukuphuma kuleso simo. Nokuthi yini esingayenza ukuthi yonkinto ihambe ngendlela kusheshe njengeskhathi ekwakuvunyelwene ngaso kusasayinwa amadokhumenti. Ukuze kuphume izimali zomngcwabo ngesikhathi singalindi isikhathi eside. Okunye kungawukuthi ngizame ukuloke ngixhumana nabo abagcwabi noma labo bomshwalense ngibuze ukuthi inkinga ikephi okubambile ikuphi. Noma kanye khona izinto ezishodayo ekumele ngizenze ukuze sibambisane kangcono.

Angicabangi ukuthi kuwumqondo omuhle ukuthatha imali ebolekiwe. Imali ebolekiwe izodala ezidinga emshadweni kuyobanzima ukuthi sesike emshadweni phakathi. Noma sengike emshadweni phakathi siyafika sesinezikweletu sekumele sizikhokhe esiziqale singakangeni emshadweni. Umqondo omuhle kungawukuthi sibeke imali ngaphambi kuthi sekushadwa kunemali ebekiwe. Izimali zingabolekwa ngoba izikweletu ziyaxabanisa. Kuyoqala loko kuwuchithe umuzi kungabikho khona ekhaya. Abantu bayohlala bexabana okubangwa iy'kweletu ingekho into eyenzekayo ekhaya, kuhlale kushoda yonkinto. Kushoda wena kudla, kungasakwazi nokukhokhelwa ney'dingo zomuzi kanye ney'dingo zey'gane. Akusakwazi nokuthi umakoti nomkhwenyana baye kwihanimuni babazijabulisa, bajabulele umshado wabo. Asilunganga iskweletu ngaphambi kokuba nishade noma nishade ngeskweletu. Ngeke ibe khona injabulo ekhaya.

Izinto engikwazi ukuzenza nge-app yasebhange engilisebenzisayo. Ngiyakwazi ukungena kuyona ngibheke ukuthi ngisele namalini okanye ngisebenzise malini. Ngiyakwazi ukuthola i-bank statement yami, ngiyakwazi ukuthenga i-airtime kona, ngiyakwazi futhi ukuthenga ugesi. Ngiyakwazi ukukhokhela iy'kweletu. Kuningi okwenzekayo kwi-ephu yami yasebhange. Ngiyakwazi futhi ukuthenga namavawusha, okuyodala noma okugembula, kuningi okwenzekayo. Ngiyakwazi ukubona iy'mali ey'ngenile ney'mali eziphumile ngizibuka khona kwi-app. Ngiyakwazi futhi ukubona nokuthi futhi ngikwazi ukuseyiva, ngiyakwazi futhi nokwenza iy'nhlelo zokuthi mali ngiyeseyiva kanjani. Ngiyakwazi futhi ukuxhumana nebhenki lami ngayo i-epu ngikwazi ukukhuluma nabo ngikwi-epu kwibhange lami.